Ndzi twisisa leswaku home based care i ndhawu ya laha vadyuhari kumbe vatsoniwa va va hlengeleta kona ivi va va hlayisa ku katsa no hanya na vona ndzi vona yi fanerile swinene hikuva vatsoniwa vo tala ku katsa na vadyuhari loko va ri kwala emakaya ya vona a va hlayisiwi kahle kasi van'wana va vona va xanisiwa kasi loko va ri eka a home based care va kombisa rirhandzu va tlhela va hlayisiwa.

Vanhu vo tala lavakulu va hava ntamu wo tirha kutani loko va nga tirhi kumbe ku ri hava mali leyi va yi kumaka leswi swi ta endla leswaku va hanya e vusweti kutani va pfumala na swakudya swinene ndzi vona leswaku swi na nkoka swinene leswaku vanhu lavakulu va kuma mali ya mudende hikuva leswi ta endla leswaku va kuma swakudya naswona va ta kota ku xava mpahla va tshama va hlayisekile.

Tanihi nhloko ya muti xo sungula ndzi nga tiyisisa leswaku vadyuhari va kuma swakudya swo ringanela naswona va tlhela va kuma na mpahla leyi va nga ta yi ambala yo va ringana ndzi nga tlhela ndzi tiyisisa leswaku va kuma mati yo basa hikuva mati ya na nkoka swinene ndzi nga tlhela ndzi tiyisisa leswaku va hlayisekile hi ku va sirhelela hikuva vadyuhari a va na ntamu wo tisirhelela.

E-e a hi mhaka ya kahle leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende leswi swi promote vulolo naswona swi endla vanhu leswaku va tshama hi mavoko va nga lavi mintirho ndzi vona onge mali leyi va nga yi tirhisa ku endla mintirho ematshan'wini yo va nyika n'hweti na n'hweti emavokweni mfumo wu nga endla mintirho yo tala ngopfu hi mali leyi hikuva vanhu vo tala va kuma mali ya muxaka lowu va lo tshama ntsena.

Hi ku languta ikhonomi ya laha Afrika-Dzonga ndzi vona mali ya mudende yi nga ringanelangi hikuva swakudya swa durha ngopfu naswona swiambalo naswona swa durha se mali leyiwani madzana ntlhanu wa tirhandi a yi ringanelanga hambi ku ri u xava swakudya ntsena a yi ringanelanga ndzi vona onge loko mali leyi u yi tlhandlama kambirhi i va magidi wa tinharhu yi nga va yi ringanerile eka ikhonomi leyiwani lawa i mavonelo ya mina.

Titliliniki ta le matikoxikaya a ti phakeli vukorhokeri bya kahle siku na siku eka swiyanimoya ku katsa na mavonakule hi vikeriwa hi laha vukungundzwana byi nga tala kumbe nga eka xiyimo xa le henhla eka titliliniki ta le matikoxikaya mirhi mati ku katsa na swakudya swa kala ka titliliniki ta le matikoxikaya hikuva vukungundzwana byi tinyikile matimba xiyimo xa le henhla swinene.

Mfumo wu nga tiyisisa leswaku vanhu la va nga na xiave eka vukungundzwana va lahlekeriwa hi mintirho hikuva vanhu lava hi vona va endlaka swinene nene leswaku vukorhokeri byi nga vi kahle eka titliliniki ta le matikoxikaya hi mfumo wu nga tlhela wu tiyisisa leswaku vanhu va le matikoxikaya va pfuniwa hi xihatla naswona va tlhela va seketeriwa ku fana ni titliliniki ta le madorobeni.

Titliliniki ta ti-mobile ti na nkoka swinene hikuva ti landzelela vanhu emigangeni ya vona laha va tshamaka kona ematshan'wini yo va vanhu va ya kule kule eka titliliniki leswi pfuna ngopfu hikuva vanhu va kota ku hlayisa mali leyi va yi tirhisaka ku khandziya va ya lomu titliniki naswona titliniki ta ti-mobile ti pfuna vanhu hi xitalo leswi swi endla leswaku vanhu vo tala va kuma vukorhokeri.

I mhaka ya kahle swinene leswaku vanhu va le matikoxikaya va va na titliniki ekusuhi na miganga ya kwala va tshamaka kona siku na siku hi vikeriwa hi vanhu lava hlanganaka na khombo van'wana va tlhela va funya buwa va ri karhi va kongoma etitliliniki leti nga kule ni kwala va tshamaka kona kasi loko titliliniki ti ri kwala kusuhi na laha va tshamaka kona leswi ta endla leswaku nhlayo ya vanhu lava lovaka va kongoma titliniki yi naswona vanhu va ta kota ku pfuniwa hi xihatla titliliniki ti ri kusuhi na laha va tshamaka kona.